Njengotitshala, ndiza kuqala ngokuthetha nomfundi ophosa amagama amabi ndimnike ulwazi olukhathazayo, ndivumelane naye ukuba ashiye izimvo ezihlabayo. Ndiza kuxhasa umfundi okhulelweyo ndimxelele ukuba azame ukufumana inkxaso kwindlela ezifanelekileyo ngokusebenzisa iindlela zokuphila ezifanelekileyo. Ndiza kuhlanganyela nomphakathi wesikolo ndenze isikhumbuzo sokuhlonipha ukwenza ukuba wonke umntu azive emnandi kwaye afunde ukuvumela abanye ukuba baphile ngendlela abafuna ngayo ngaphandle kokukhathazeka.

Into endingayenza ndingazama ukuthetha nogogo ndimxelele kuba kufanele athathe amayeza wakhe ngamaxesha athile. Ndiphinde ndimbhalele phantsi into ekufanele ayenze. Emva koku ukuba ndiyakwazi ukuba ndimncede, ekuseni xa ezothatha amayeza wakhe ndimncedise ndimthathise, emini xa ezothatha amayeza wakhe ndimncede ndimthathise, nangokuhlwa xa ezothatha amayeza wakhe ndimncede ndimthathise. Yinto endingayenza leyo kodwa ndibe ndimbhalele yonke into phantsi.

Abantu bayaphepha ukusebenzisa ezi pilisi ngoba boyika abanye abantu kuba bazothini ngabo xa bebonwa bethatha ezo pilisi. Umntu uyacinga uba xa ndithe lepilisi ndaze ndabonwa ngubani, uzocinga ukuba inoba ikhona ingxaki kum, inoba andikwazi kucinga kakuhle, inoba ndingumntu ophambanayo. Abantu abathathi ezi pilisi ngoba besoyika ukujajwa ngabantu.

Yekani le nto eniyenzayo. Ayilunganga le nto niyenzayo uba nonakalise izixhobo zesikolo ngexesha lokutya. Ezi zixhobo nizonakalisayo zikwanceda kwanina. Xa nizonakalisa kutsho ukuthi nizochaphazaleka futhi ngoba zidingwa kwanini. Ayilunganga le nto eniyenzayo, yiyekeni. Ngoba xa nidinga lapha nizobe nikhala kodwa nini aba enizimoshileyo izixhobo, so yekani le nto niyenzayo. Xa kufanele kutyiwe, wonke umntu makahambe ngelayini kakuhle. Hayi uba nonakalise izixhobo zesikolo, ayilunganga loo nto.

Makazi, le nto uyenzayo ndiyakwazi uba uzama uyenza ngoba ufuna ukunceda. Kodwa awundincedi xa uza neyeza elinguzifozonke ongalaziyo uba lelantoni, lifike lenze ntoni emzimbeni. Uyabona lapha abazali bam sebebadala kakhulu, asoze baze bakwazi uba basuke bathathe nje noba yintoni engahlolwanga ngugqirha. Kufanele iqale ihlolwe ngugqirha, ibe ngugqirha obaxelelayo ukuba kufanele bathathe lo zifozonke. Ugqirha engekabaxeleli nje uba mabathathe lo zifozonke, andithandi uba mabamthathe ngoba ungaba yingozi kakhulu empilweni yabo.

Into endingayenza njengoba ndingayazi intetho yezandla, ndizozama ukubhala phantsi ukuba afunde. Ndizame nam le ntetho yezandla lapho endibonayo ukuba ndingakwazi ndenze khona. Yinto endingayenza ukucacisa kodwa isikakhulu, ndingabhala phantsi yonke into endiyithethayo ukuze ayibone, ayifunde, sikwazi uvana.

Into endingamcebisa ngayo kukuba kufanele avuke ekuseni kakhulu njengoba isibhedlele sikarhulumente sithanda ukugcwalelwa kakhulu. Enye into endingamxelela yona kuba xa uya kwisibhedlele sikarhulumente kufanele uvule ifayile, okanye uze uphethe incwadana encinci uye nayo. Bona ke ngabo abazokuxelela ukuba bazosebenzisa le ncwadi okanye bakuvulela eyabo phaa esibhedlele. Yinto endingamcebisa ngayo leyo.

Amanyathelo endingawathatha ukunceda umyeni wam ukuze ayamkele imeko yakhe, ndingamxelela ukuba ukuba noxinzelelo lwengqondo ayitsho ukuba awunangqondo njengomntu, ayitsho ukuba awukwazi ukucinga. Futhi ndimxelele ukuba kungaba njani kum xa ndingalahlekelwa nguye ngenxa yesimo angasamkelanga. Ndimxelele futhi ukuba ukuthatha iipilisi ayiyonto embi, yinto enceda yena futhi ekwancedana nam. Inceda thina sobabini. Angoyiki ngenxa yoba engafuni ukujajwa ngabantu, makenze le nto enceda mna naye. Yinto endingamxelela yona.

Le ndlela yokucinga ayichananga ngoba umntu oyindoda kufanele ahloniphe umntu ongumfazi. Kufanele ahloniphe intombazana okanye ibhinqa. Kufanele ahlonitshiwe ngeendlela zonke. Noba angaze anxibe kanjani, kufanele ahlonipheke. Ngoba xa ucinga njalo ezo ngcinga ezo zezabantu nje ababi, zezabantu abacinga kakubi.

Amanyathelo endizowathatha ukunceda intombi yam ifumane unyango, ndizoqale ndimxelele ndimcacisele ukuba unantoni. Emva koko ndimxelele ukuba xa enyangwa uzoncedakala. Futhi ayitsho loo nto ukuba akanayo ingqondo okanye akakwazi ukucinga njengabanye abantwana. Ayitsho loo nto ukuba akangomntu opheleleyo xa eneempawu zoxinzelelo lwengqondo. Into engamnceda kukuba afumane unyango, ndizame ukumbonisa ngendlela zonke kuba kungani na uncedo lubalulekile kuye. Ndingenza kanjalo.

Into endingayenza ndingathetha nendodakazi yakhe umama, ndibuze ukuba umama uphethwe yintoni ukuze yena akwazi ukuba amtolikele ngolwimi lwezandla. Ndiphinde ikuyo yonke into endimxelela yona, ndixelele indodakazi yakhe ukuze indodakazi itolike ngolwimi lwezandla ukuze umama azokwazi ukundiphendula. Yinto endingayenza leyo kuze ndikwazi ubana ndibancede ngokufanelekileyo nangokukhawuleza.

Iimpawu umzali angazibona xa umntwana wakhe eqalisa ukuhlutshwa luxinzelelo lwengqondo kukuba adlale yedwa, angadlali nabanye abantwana. Ahlale ehleli nje engonwabanga, angathethi nabanye abantwana. Engakhululekanga, angathandi ukudlala nje nabanye abantwana, abe ngumntu odlala yedwa. Zizo ke iimpawu angazibona uba ziimpawu zoxinzelelo lwengqondo.